Ke letsetsa ba seteishene sa seyalemoya sa lehae ka lebaka la hore ke hloka thuso mabapi le bana ba dulang diterateng. Ba bang ba sebedisa dithethefatsi hore ba tle ba fumane thuso, ho etsetsa hore ba tle be ba le bokamoso bo botle.

Ha e le ho bua nnete, ke ke ile ka sebedisa chat bot ile ya nthusa haholo. Ke nahana ho siyana feela di company hore na ebe company eo ya bona chat bot e sebetsa jwang, kapa wena o hloka thuso ka eng. Empa neng ke kile ka ka sebelletswa hantle ke chat bot, le hore ke bue le motho wa nnete le teng ke ke ile ka fumana tshebetso e ntle haholo. Nka thabela ho di sebedisa bobedi ba tsona hape.

Ke nnete taba ya hore sekotlolo sa satellite ba pheta ntho e le nngwe motshehare le motshehare. Empa ha o ka lefa tjhelete e hodimonyana wa eketsa di channel, o ka kgona hore o shebelle dintho tse ngatanyana. Hape batho ba bang ba sa kgonang ho shebella motshehare ba ka kgona hore ba shebelle bosiu, ba sa shebellang bosiu, ba kgona hore ba shebelle motshehare.

Nomoro ya lekunutu sebakeng sa Wi-Fi-ya e molemo haholo hobane haeba o na le yona, ha se mang kapa mang a ka hokelang Wi-Fi-eng ya hao. Ha o se na nomoro ya lekunutu ho Wi-Fi ya hao, baahisane, batho ba fetang ka tsela ba ka kgona ho hokela ho yona. Ebe e fokotsa lebelo la hao ho marangrang, e tla tsamaya hanyane melaetsa ya hao e nke nako fihla. Hape e etsetsa hore o kgethe batho ba ka kgonang hore ba sebedise Wi-Fi ya hao e se ka sebediswa ke mang kapa mang.

Mohala wa ka wa thekeng e ne e le dikete tse leshome le metso o mong, ke o rekile ka selemo sa twenty twenty-three. Hore na o sebediswa jwang ho na le bukana ho neiswanang ka yona ha o reka mohala oo, ntho tsohle tse batlang ho di tseba di ngotswe moo tse ding ho beuwe di tshwantsho hore na hore di o tataisa hore o sebedise mohala o jwang. Hape ba na le dinomoro tso ka di letsetsang hore o tle o botse dipotso moo, ke ile ka letsa ka botsa dipotso le nna hore tle ke fumane hore na nka sebedisa mohala ona jwang.

Hangata di Wi-Fi tsa setjhaba ha di na nomoro ya lekunutu, empa ha o batla ho hokela ho yona, o tlamehile o fane ka nomoro ya hao ya mohala wa thekeng. O fane ka lebitso la hao ka botlalo, mabitso a hao ka botlalo ebe o fa na le hore le lebitso la sebaka o dulang ho sona. Ho tloha moo ba tla tla ba o hlahisetsa hore na o dumellana le ditaelo tseo tse ba o nehileng tsona moo, o bale haeba o dumellana le tsona o re e ke dumellana le tsona ebe o so o ya hokela moo. O tswela pelle o sebedisa Wi-Fi, empa hangata ngata ba ne ba nehisana ka nako mohlomong ba re ba o neha hora feela hore o ka sebedisa Wi-Fi eo ya bona eo.

O ka kgona hore o kene marangrang bo di Youtube o shebe hore na ha ho na mo no ho bolokilwe teng di video tseo tsa kgale, kapa o shebe hore teng di website tse ding tsa batho ba ba ntse ba fana ka tsona hore o shebelle mo Internet-eng. O ka botsa metswalle ya hao kapa batho ba bang ka tsona hangata ngata, bana ba ba banyane ba di tse ba tla ba hola, ba na le tsona di website tse o ka shebellang ho tsona di video internet-eng ka ntle le ho lefella.